Ukuyohlala kwiinto zempilo ngonyaka umntu uyaya emva kweenyanga ezintathu okanye iinyanga ezintandathu ngexesha, ngoba uhlola ezegciwane, uhlola noba ubudoda bakho bume kanjani kwaye usaphilile na ungumntu, amajoni omzimba asakusebenzela.

Umntu ononoxinezelelo lwegazi kunyanzelekile atshintshe indlela atya ngayo. Ukuba ungumntu oselayo aze athobe isantya enza ngalo kuzo zonke izinto. Kwaye iipilisi funeka azithathe, itritimenti yakhe, funeka aqinisekise ngayo ngamaxesha onke, asele amanzi aneleyo amele uba uyawasela ngemini, atye iziqhamo neveji amaxesha onke.

Umhlobo wam ndingamcebisa ukuba akhe aye koonontlalontle, akhe aye kwiindawo ezinceda abantu abanedipreshini, abacinezelekileyo ngokwengqondo. Akhe afumane ukwazi ukubhodla ngeento ezimtyayo ngaphakathi anganokwazi uziphalaza komnye umntu. Akhe atshintshe nendawo yokuhlala, nabantu bokuhlala ahlala nabo. Ngoba ngamanye amaxesha nawo amadoda ayayidinga loo nto, angajongelwa phantsi kuthiwe hayibo indoda ayinoyifumana loo nto, ngenxa yezo zitigma.

Ayikho indoda endiyaziyo esebenza kwiindawo ezimisiweyo kwaye amadoda akwiindawo abasebenza kuzo andiqondi bakhe bafumane elaa thuba loba bazichaze indlela abaziva ngayo, okanye bakwazi uphakama bathi badinga uncedo kwizinto ezinjalo.

Iyathanda ke ukuba nobunzima ke le into kodwa ke banomnceda ngokwazi ukuya emtholampilo, bafike bachaze isimo sikamama uba sinjani. Bakwazi emtholampilo ukuthumela abantu abangena kwizindlu ngezindlu, abancedana nabantu abadala, kodwa ke kweli xesha kuyabe kufuna ukuncediswano nokuxhaswa komzali osandukubeleka umntana omncinci, ofumenele uxinizelelo ukujongana nalo mntana umncinci. Bangamnceda ngelo hlobo, bakwazi ukuthetha omnye umntu, bachaze indlela ekuyiyo endlini nempatho. Bazobona abantu ukuba, abantu basemtholampilo, ukuba bangenza njani ngaloo meko.

Xa ndinozifumana ndikuloo meko ndingangumntu ekudingeka ngoku ndimxhase, ndimxhase kwindlela akuyo, azifumana ekuyo ngoba iyinto angazange ayezikhethele yona, yinto awalathelwe yona ngamawabo. Ngoku uzodinga uncedo, ukuncedwa emoyeni, ukunceda nasemalini ngoba yonke le nto izawudinga umntu ozawukwazi uma ecaleni kwakhe, umntu ozawukwazi ukumnceda kuzo zonke izinto. Kwaye ndingayamkela ndimthande ngehlobo ekufuneka ndimthande ngalo, ndimbone ngehlobo funeka ndimbone ngalo, sikhulisane, sibambisene.

Umyeni unowumxhasa umfazi wakhe xa ekwisimo sodandatheka emva kokubeleka, ancedisane naye emntaneni batshintshiselane. Akwazi ukufumana ithuba lakhe umfazi, akwazi ukulala, afumane ukuphumla okwaneleyo. Angafumani, angabi naxanduva yedwa ngalo mntana, kwaye naye abe nothuba lophuma phandle, abethwe ngumoya, angaziva kule meko yedwa, kwaye azokwazi ufumana nethuba lokwazi uthetha nabantu abancedisana nokudandatheka, abantu basemtholampilo. Akwazi uncedisa nalapha endlini, akwazi uthetha naye.